Ee, motshameko wa kgaisano le motshameko wa se ileketoroniki, o ka tlosa bodutu ka nako e le nngwe.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng ya batho e fokotsa go tshameka ka nama. Ka gore motho o tlebe a tsaya motshameko a o download-a mme ebile a tshamekela fo founung.

Metshameko e leng gore ke mešwa e leng gore o ka e tshameka, ke motshameko o o bidiwang back fight, pew, speedman le fighting dragons.

Fa o dirisa motshameko wa ileketeroniki o tshameka o gololosegile, mme ebile o kgona go tshameka motshameko o ko legaeng la gago le le sireletsegileng.

Selo se se dirang gore ke rate metshameko ya se ileketeroniki kgotsa mo megaleng ya rona ya matlhajana, ke gore o re kgona go tshameka gongwe le gongwe. Mme ebile o tshameka le batho botlhe mme ebile metshameko e ntseng jaana, ga e batle data kana madi.

Go tlhokega data go tshameka metshameko e e leng mo inthaneteng. Mme metshameko eo e e tumileng ka nako e jaana, ke metshameko e e tshwanang le tile crush le baxk fight le yone speed man, ke metshameko e e leng gore re kgona go e tshameka ka data le mo inthaneteng.

Motshameko wa inthanete o ka ama matshelo a rona ka tsela e e sa siamang ga o sa kgaotse. Ka gore o ka ntse wa nna le bothata jwa boitekanelo, o ka ntse wa nna le bothata jwa matlho kgotsa bothata jwa mokwatla. Mme ebile gape metshameko e ntseng jaana e ka go senya le tlhaloganyo, mme fela nna ke ithatela motshameko wa inthanete o bidiwang back fight.

Metshameko ya inthanete e tlhoka data ka lebaka la gore ba go direla itshupo ya gago ya inthanete, mme ba batla go itse thata ka wena. Mme ke nagana gore ga o batla go tshameka metshameko mo inthaneteng, go tlhokega itshupo ya gago ya inthanete, e leng gore e bidiwa player profile.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko mo inthaneteng bosigo, ke nagana gore lebaka la ntlha ke gore ba jewa ke bodutu. Mme labobedi ke naganang gore ke go tlhoka boroko, mme fa motho a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e e leng gore e ko godimo, ba ka ikenyetsa Wi-Fi kgotsa ba lebelela tlhwatlhwa ya data e leng gore e kwa tlase.

Metshameko ya inthanete e katisa ditlhaloganyo tsa rona, mme e tokafatsa matshelo a rona ka go re thusa go rarabolola mathata a matshelo a rona. Mme ke nagana gore metshameko ya inthanete e nna e se teng bogologolo ka gore re go ne go sena bo AI le mafaratlhatlha a bo thekenoloji ya five G.

Ba ka go utswetsa itshupo ya gago ya inthanete mme gore o bolokesege, o tshwanetse ke go sireletsa itshupo ya gago ka password.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka gore ga go na mafaratlhatlha a thekenoloji a a tshwanang le bo five G. Mme ke nagana gore metshameko e leng gore e mo inthaneteng e bonolo, go ka e fitlhela ke metshameko e tshwanang le bo soduko le bo bubble crush.

Ga nka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa inthanete nka bopa motshameko wa dibuka, o e leng gore o tlile go dira gore bana ba nne le kgatlhegelo ya go ithuta. Mme ke nagana gore se se se tshwanetseng ke go fetoga ka metshameko, ke gore metshameko e tlogele go dirisa data, ga se mang le mang yo ka kgonang go ka reka data.

Di ama batshameki ka tsela e e sa siamang ka gore ba feleletsa ba lwala ba nna sekoa, mme ba atlelete bone, ba nna le kotsi ya itekanelo le bone. Mme le bone ba feleletsa ba nna le kotsi tsa mmele, mme fela bone ba fitlhela thuso ka bonako ka gore ba ikatisa. Go fokotsa ditlamorago tsa batshameki ba E sport, ke gore ba tshwanetse ke go ikhutsa go tshameka nako e le nngwe, kgotsa E sport yona e tshwanetse ke go fedisa di-game kgotsa metshameko e le mengwe.

Ba tshwanetse ke gore ba je sentle, mme gape ba ikatise ba ikhutse. Batshameki ba ileketeroniki bone ba tshwanetse ke go nna kgakala le screen, mme ba dira bo nnete jwa gore ba nna le dilo tse dingwe, tse e leng gore ba ka itlosa bodutu ka tsone, tse di tshwanang le go bala dibuka.

Metshameko ya segologolo ya bana e ne e ba thusa ka go sedila mebele ya bone, mme ebile e ba thusa ka go akanya le go dirisana mmogo le ba bangwe. Metshameko ya segologolo ya setso e ne e dira gore mmele wa gago o dirise thata, mme e ne e siame ka gore o ne o kgone go ka ikatisa. Mme metshameko ya segompieno e dira gore o e tshameke o ntse fatshe, mme ke bona o sa ikatise ka sepe o dirisa tlhago tlhaloganyo ya gago. Ke ka goo metshameko ya ileketeroniki e dirang gore o feleletse o tsenwa, ebile le tlhaloganyo ya gago e sa dire sentle.